Ndiyacinga uba ngumbuzo onzima ke lo. Ndingaqala ndifowunele zona, ndibe ngelixesha bengekafiki okanye uncedo lwabo lungekafiki ndenze amanye emalinge ngoba banayo laa nto yongafiki ngexesha elikhawulezileyo. Into yoba silinde bona ingasibetha okanye ingenza umonakalo omkhulu kwanalowo usowukhona. Kaphinde ke nongabafowuneli ingaphinde ibe yinto enkulu okanye into engavakali kakuhle.

Into yokuqala ekufuneka siyibambile kubana esi sifo okanye esi sigulo sifana nasiphi na isigulo esikhoyo. Mayibekelwe bucala indlela yoba sifunyanwa njani or okanye kuphilwa njani naso, kufuneka sibe ngabantu ababhetere kweli lixa. Kuba ngaphambilini zikhona akhona amaxa abantu baphele belahlekelwa bubomi ngenxa yezinto ezinjalo. Funeka sizame uzifundisa, kuzame ufundiswa umphakathi isizwe esi ngesi sifo nokuba abantu abanaso funeka baphathwe njani. Funeka siyiqondile noba esi sifo ayithi loo nto buphelile ubomi.

Kwakunzima kakhulu ukunxiba isifonyo ngexesha leCOVID-nineteen kuba kaloku sasingayiqhelanga into enjalo, ngoku imini yakho yonke funeka uhlale unxibe esi sifonyo. Yayidika yayidika yayingaqhelekanga kodwa ke kuba yayinyanzelekile kwakufuneka sisebenzile. Sasigade nayo nantoni na, ha-a. Akufuneki umntu okhohlelayo, umntu makahlale enxibe isifonyo sakhe. Andifuni umntu osondela kum nezandla ndizihlamba okokoko kangangoko ndifumana ithuba. Kwakufuneka sizigadile eyona nto yayibalulekile and silandele nemiyalelo esuka kurhulumente.

Umlilo wombane isikakhulu awucinywa ngamanzi, awunqandwa ngamanzi. Kofuneka ugcwalise iemere ngomhlaba ukuze uwucime. Awucinywa ngamanzi, awucinywa ngezinye izinto. Enye into ebalulekileyo kuzama ukuba phantsi wenze izinto ngengqondo evulekileyo ungangxami . Ewe, licele uncedo, khala ucele uncedo ebantwini kodwa ube nawe uphantsi. Uzame if lisekhona ithuba, uzame ukulungisa ubana kungabhebhetheki umonakalo. If kukhona abantu endlini, uzame ukukhupha abantu endlini ngendlela elungileyo ube ucela nabantu uncedo. Abanye bakhabe besikha umhlaba ozonceda ukucima, hayi amanzi.

Iikliniki ziyathanda uba kude apha ezilalini, ziyathanda uba kude. Sihambe imigama emide ukuze sifumane sifike emtholampilo. Nalapho kuzo ezo kliniki siphele singancedeki ngoba sifike kade, sifike sekugcwele kwaye ke noomongikazi, noomongi bezi ntsuku baye badikwe bangawenzi ngokokusezingeni elilungileyo umsebenzi wabo. Baye badikwe baye badinwe. Imbi kakhulu into yoba uhambe imigama emide xa ufuna uyolungisa impilo yakho, sendicingela ke ngoku nabantu abadala.

Into yokuqala kukhupha laa ngqondo yokuba indoda ayikhali. Uzama ufundisa amadoda wona wodwa ngesi sifo, ngale ngxaki ubana oh kunjena. Ukuze kuye kuba njena funeka kwenziwe ntoni? Khe abekwe wona wodwa, akhe ancokole phakathi kwabo ubana bona bacinga ntoni ngeengxaki zabo. Bazilungisa njani? Omnye uye enze njani, omnye uye enze njani? Ngolo hlobo, ndiyacinga uba xa kunomane kusenziwa ezo nto inganqotywa le nto.

Umntu uye atshintshe indlela yoziphatha, umntu uye atshintshe indlela yokwenza. Ngoba kaloku entweni yonke awucingeli wena wedwa, awusayaphilele wena wedwa. Funeka ucinge noba oh kanene, ndihlala nomntu omdala, ndihlala nomntu omkhulu. Eyi, ezinye izinto andikwazi uzenza ngolu hlobo bendinakuzenza ngazo ngoku bendisahlala ndedwa. Ezinye izinto andikwazi ukwenza ingathi ndijonge mna ndedwa. So, iye laa nto ibangele ubana nawe as umntu indlela yakho yokwenza itshintshe.

Kwakhe kwathethwa, kudala ngoku kwakuthiwa ukuze uphilise isifo sengculaza funeka uhlambe emveni kokuba ucinga uba wosululeke ngaso, uhlambe and then sizawuphela. Andisikholelwa tu, hayi shem.

Okokuqala, urhulumente makafundise abantu ngale nto. Abanye abantu bayakwazi ukuba nayo esi sifo okanye olu xinzelelo babe bengayiqondi, bangayazi noba yintoni. Kuphinde ke ngoku abantu kuyafuneka ubana balungiselelwe ngelixa besenomntana phakathi kubo. Bangathi xa balungiselelwe zonke iinkqubo ezizawubakhusela, ezawuba nabo ezawuba nikeza isapoti abayidingayo ukuze bangangeni bazibone bekweli xinizelelo.

Iyathanda ukwenzeka kakhulu loo nto abantu balimale ngakumbi abantu ababephangela ezimayini. Abantu babethanda kakhulu ulimala ezimayini baze babuye bengafumananga ncedo okanye sebelifumene bangalifumani ngokupheleleyo, umntu alifumane phaa kwezaa zigaba zokuqala. Kwezinye izigaba umntu angabisalifumana olo ncedo. Abanye ke baphela bengenamisebenzi baphela basokola kwa ufumana uncedo olusemgangathweni ngoba luyabiza.

Kwakungekho tshintsho lungako ngaphandle kokubana kwakufuneka siziqhelanise notshintsho. And ndiyacinga uba kulula ke ukuluqhela olo tshintsho ngoba ke kwangathandiswa kuthi sasingazikhetheli uba masithini. Loo nto eyenza uba kube lula ubana siqhelanise nolu tshintsho luzileyo nento yonke eyayisenzeka ngelaa xesha.